Tanihiloko ndzi ri na vana va tintombi ndzi nga tsakela ku va xavela swiambalo swa ndhavuko swa tanihi miceka ni tinguvu xikan'we ni masandhazi ya kona ndzi va mbarisa va bomba va mbala na tiyele. Loko ku ri vana va majaha ndzi va xavela tinjhovo xikan'we na masandhazi ya kona ya mabandi va mbala na madzovo ya le ti enhlokweni.

Ku ya hi vuhlalu bya ndhavuko hi nga ha va ni vuhlalu lebyi mbariwaka hi tin'anga xikan'we na vuhlalu lebyi mbariwaka loko ku tshuka ku ve na minkhuvo kumbe ku tlangela ndhavuko. Vuhlalu lebyi bya hambana ku ya hi mihlovo ya byona loko hi mbala vuhlalu bya nkhuvo kumbe ku tlangela mucato hi na mihlovohlovo yo hambana hi ku tala ka yona hi na rihlaza, hi na wasi, hi na pink, hi a blue na purple, hi na va yellow hi ku hambanahambana ka muhlovo kambe vuhlalu lebyi mbariwaka ngopfu hi tin'anga a byi na muhlovo yo talatala tanihiloko hi tlangela swa ndhavuko swo tanihi micato tin'anga ti tala ku tirhisa vuhlalu bya ntima ni byo basa ni bya blue hi byo vuhlalu lebyi va talaka ku tirhisa byona eka ndhavuko wa hina Vatsonga.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku vuhlalu lebyi byi byi rhungile hi ndlela ya ku va ndzi tirhisile nayiti ni njara ndzi kha ndzi hulela ndzi kha ndzi rhungela ndzi kha ndzi vekela vuhlalu hi ku hambanahambana ndzi endla designer leyi ndzi tsakelaka yona naswona loko a tsakela ku lava ku tiva ndzi nga n'wi komba leswi ni nga ndlisa swona ndzi tlhela ndzi n'wi dyondzisa.

Ndzi nga n'wi byela leswaku macinelo ya hina ya xibelani xibelani xi famba ni tikhwini kumbe vuhlalu lebyi mbariwaka enyongeni byin'wana na byin'wana lebyi wena i tsakelaka byona ku ya hi mihlovo hi ku hambanahambana kutani xibelani hi xi tirhisa ku va i boha enyongeni kutani loko i xi bohini i cina i kha i tirhisa nyonga ya wena ku ya hi hi laha i swi kotaka ha kona xi kha xi dzinganika ku dzinganika lokuyani i ku cina ka xona xibelani lexiyani swi tikomba vuswikoti bya wena.

Vavanuna eka ndhavuko wa hina Vatsonga va fanele ku mbala tinjhovo xikan'we na ta voya xikan'we na vest ya mavala ma yingwe.

Vaxisati va ambala tinguvu va ambala na miceka va mbala na tikhwini na vuhlalu byo bomba xikan'we va mbala na masindza.

Nqambi leyi ndzi yi rhandzaka swinene i nqambi leyi vuriwaka leswaku i tatana Thomas Chauke ku nga doctor Shinyori ndzi n'wi rhandza hikokwalaho ka mitirho ya yena ni tinsimu ni vuyimbeleri bya yena bya ndhuma loyi a nga kurisa tiko ra Xitsonga hi vuyimbeleri bya yena.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya xigaza xikan'we na disco hikokwalaho ka ku va i vuyimbeleri lebyi tsakisaka swinene naswona lebyi hungasaka ka Xitsonga i vuyimbeleri lebyi bulaka swinene lebyi hi dyondzisaka ku ya hi ndhavuko wa Xitsonga xikan'we byi hi dyondzisa ni macinelo ya Xitsonga.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko hileswaku vuyimbeleri lebyi byi Xitsonga xikan'we no kurisa tiko ra hina ra Vatsonga hi tindlela to hambanahambana no hi dyondzisa hi vuyimbeleri lebyi leswaku ririmi ra Xitsonga ri yimbeleriwa ku yini xikan'we no ri xixima.

Ndzi rhandza mincino ya van'wambhuri xikan'we na xincayincayi na xibelani xikan'we na makhwaya hikokwalaho ka ku va micino leyi i mincino ya ndhavuko ka Xitsonga naswona yi hi dyondzisa ndhavuko wa hina hi ku hambanahambana na ku va hi tiva leswaku Xutsonga xi na mincino ya njhani ya ndhavuko.

Tinsimu ta ndhavuko ti hi dyondzisa swilo swo tala hi ndhavuko wa hina no xixima ndhavuko wa hina hi ku hambanahambana ka swona na leswaku ndhavuko wa hina i wu kulu kusuka kwale ndzhaku hi sukaka kona xikan'we na vakokwana wa hina wu hi dyondzisa swo tala no tiva mavulavulelo ya ndzimi ya hina na leswaku xikan'we loko ku yimbeleriwa tinsimu ta Xitsonga a ku tirhisiwi nhlamba kambe ku va ni ku xixima.